Ke tla leka ho sebetsana le boemo bona, ka mehato e latelang. Ke tla qala ka ho buisana ka pelo yohle le molekane wa ka. Ke tla mohlalosetsa ka moo ke ikutlwang ka teng. Ka tumelo tsa setso, le ka takatso ya rona ya ho ba le ngwana. Ke tla buisana le baholo ba rona ka tlhompho e kgolo. Ke tla leka ho utlwisisa hore na mekete ya setso eo ba e etsang, etswa ho lae. Le hore ba dumelang eng ka yona. Nka leka ho fumana ka tlhahiso leseding e itseng ka bonolo mabapi le thuso e fumanehang di-clinic-ing. Nka leka ho batla mothusi ka lapeng, kapa setjhabeng eo baholo ba mo hlomphang haholo. Mme, a ka buisana le bona ka taba ena.

Metjha eo o ka latela, o ka buisana le batswadi kapa mohlokomedi wa hao. O ba hlalosetse mabaka a hao a ho batla ho bolella sepetlele. E ya sepetlele kapa clinic-ing e haufi le hao. Ha batswadi ba hao kapa mohlokomedi wa hao ba dumetse. Buisana le ngaka kapa nurse. Hlalosetsa ngaka kapa nurse takatso ya hao ya ho bolella sepetlele. Botsa dipotso tsohle tseo o nang le tsona mabapi le tsamaisano ena. Etsa diteko tsa hloke tse hlokehang. Beha nako ya ho bolla, latela ditaelo tsohle pele le ka mora bolla.

Eya, tlhahlobo ya bongaka ya jara le jara, e bohlokwa haholo. E thusa ho lemoha mafu e sale pele. Ho hlahloba dikotsi, ho fumana keletso ya ho itjara le ho theha kamano e ntle le ngaka. Le ha o ikutlwa o phetse hantle, e ka thusa ho lemoha mathata a sa bonahaleng. Ke tsela e ntle ya ho boloka bophelo bo botle bo o.

E hoja ho na le dikahare tse ntle, jwalo ka phumantso e pharalletseng, ya kalafo ya ARV le boiteko ba keletso. Diphepetso di ntse di le teng tsona. Tsena di kenyelletsa mela e melelele ka lebaka la basebetsi ba fokolang. Kgatello e itseng e ntse e tlalehwa. Le phumantso e selekaneng ya di tlhokomelo tse ding tsa bohlokwa, jwalo ka tshehetso ya kelello. Ho bohlokwa hore re tswele ho sebetsa ho matlafatsa di-clinic le ho fedisa kgatello e le hore batho bohle ba phelang le HIV ba fumanwe tlhokomelo e hlomphehang le e phethahetseng.

Ho thusa ba tsofetse ho fihlella tlhokomelo ntle le tjhelete ya dipalangwang. Re ka etsa tse latelang, dipalangwang tse theko e tlase kapa tsa mahala. Mmuso o ka fana ka theolelo kapa dipalangwang tsa mahala ka dibese kapa ditekese. Ho tlisa ditshebeletso haufi. Ho aha di-clinic tse ngata, le ho ba le di-units tse tsamayang. Ho ka fokotsa tlhokeho ya hore batsofe ba tsamaye hole. Ho sebedisa technology, di-consultation tsa telephone le internet di ka thusa bakeng sa sa mathata a mangata. Matla a setjhaba, dihlopha tsa tshehetso tsa setjhaba le baithaopi ba ka thusa ka ho palamisa batsofe.

Ho thusa batsofe ho fihlella tlhokomelo, ntle le tjhelete ya dipalangwang. Re ka etsa tse latelang, dipalangwang tse theko e tlatse kapa tsa mahala. Mmuso o ka leka ka ho fana ka theolelo kapa dipalangwang tsa mahala ka dibese kapa ditekesi. Ho tlisa ditshebeletso haufi, ho sebedisa technology, di-consultation tsa telephone le internet di ka thusa bakeng sa mathata a mang. Matla a setjhaba, dihlopha tsa tshehetso tsa setjhaba le baithaupi, ba ka thusa ka ho palamisa batsofe.

Tlhokomelo ya bophelo bo botle e tswelang pele. Ke ya bohlokwa haholo bakeng sa batho ba nang le boemo ba sa foleng. Hobane e ba thusa hore ba laole boemo le ho thibela ho mpefala. Ntlafatsa boleng ba bophelo. Ho thibela mathata a mang. Ho fana ka tshehetso ya maikutlo. Ho ruta ka boemo ba bona. Ho fokotsa ditjeho tsa nako e telele. Ka bokgutshwane, e ba thusa ho phela nako e telele. Le bophelo bo betere.

Metseng, ho kaba le mabaka a mangata a etsang hore, ho be le bana ba bangata ho feta ditoropong. Mabapi, e le ho sa sebedise di thibela pelehi. Tse ding tsa tsona ke tlhokeho ya tlhahiso leseding e lekaneng, ditumelo tsa setso le bodumedi. Taba e sa bue pepeneneng. Ditaba tse amang le thobalano le bana di e le dihlong kapa diphiri. E leng e thatafatsang dipuisano le thuto. Ho hloka phumantsho ya ditshebeletso. Maemo a bophelo, tlhokeho ya matla a basadi.

Ke tseba hanyane, ka thibelo ya pelehi. Ka mora ho pepa postpartum contraception. Ke mekgwa ya ho thibela boimana eo mosadi a ka e sebedisang hang ka mora hore a belehe. E bohlokwa hobane, mosadi a ka ima hape le ka mora ho pepa le pele kgale a kgutlele maemong a tlwaelehileng. Hoba le boimana bo bong haufi le ho pepa, ho ka eketsa dikotsi ho mme le lesea. E thusa ho rera lelapa le ho ba le bana ka nako eo motho a itukiseditseng ka yona.

Nnete ke hore, dipetlele tsa private di na le menyetla ya tlhokomelo e ikgethang. Le ha hole jwalo, ha ke hloka ditshebeletso tse itseng, ke tseba mo nka di fumanang ntle le ho ya private-ng. Tlhahlobo ya mahlo ke ka ya lebe, lebenkeleng la mahlo le nang le dingaka tsa mahlo. Tlhokomelo ya meno ke ka ya ho dingaka tsa meno tse ikemetseng. Kalafo ya physiotherapists ka ya ho di physiotherapists tse ikemetseng. Keletso ya kelello, di ka ya ho bahlanka ba kelello ba ikemetseng. Ditshebeletso tsena di fumaneha haufi le moo ke dulang, ebile di fana ka tlhokomelo ya boleng bo botle.